Mo nneteng sefofane ke nngwe ya dipalangwa tse e seng ke di palame.

Go pagama sefofane ke nngwe ya ditoro tsa me, ebile ga ke tshabe go pagama sefofane. Nngwe ya sefofane se nka ratang go se pagama ke Jambo jet e leng goreng e bonwa ko South Africa.

Kgato ka kgato e latelang e tla thusang tsala ya me go pagama sefofane go ya kwa Nigeria, tshwanetse a rulaganye lefelo ya gagwe , botlha le phasalatso ya passport-o le dikwalo tsa tumelelo ya go tsena Nigeria. Fela sefofane kwa boemelong jwa sefofane kwa nageng ya rona e leng South Africa, kwa go boemelong jwa sefofane kwa Nigeria o tla fologa go tswa mo godimo mo Aforika Borwa go ya Nigeria. Fa o fologela kwa Nigeria o tla nna le go boemelo tsa ditsela tsa sefofane mo boemelong jwa sefofane kwa Nigeria. Fa o fologa kwa Nigeria latela melao le melao ya naga eo.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me ke e e siameng thata ka gonne mo go tleng mo tlhwatlhweng ya teng dibese ga di tshwane le ditsamaisi tse dingwe ka gonne ga o duele madi a mantsi go tshwana le ga o duela madi a tekesi, gape dibese di tseya batho ba bantsi go fetisisa.

Fa o leka go dirisa kgotsa go reka karata ya botlhale o ka kopana le mathata a a tshwanang le a latelang, go tsenya kgotsa go amogela tshedimosetso ka botlalo, mathata a tshedimosetso e e tlhokegang, tshwarelo ya dikarata go tlhokega setsofatso kgotsa go tsa di-password. Ditlhotlheletso tsa ditshenyegelo tsa tiriso le go itsisi le diphetogo mo go tsa tekolo ya tsamaiso.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese go tlhokega dintlha tse di latelang le kitso ya tiro, tlhompho e kgolo mo tirong le go itshokela maemo a thata, go ikemisetsa go ithuta le go tokafatsa bokgoni, go itse go ba le puisano e e nang le tshiamo le botshepegi mo khampaning le go latela melao. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong ka tsela e latelang ruta le go tsamaisa batho ba ba sa itshokelang tiriso ya dibese, go tshegetsa tshireletso mo tirong ya letsatsi le letsatsi, go fetisa maitemogelo le ditsela tse di molemo tsa tiro.

Ke dikotsi tse dintsi tse di ka diregang fa go na le strike, go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba ka amega ka tsela e e sa siamang fa badiredi ba dibese ba strike-a ka gonne ba ka se kgone go fitlha kwa tirong.

Go ya ka phitlhelelo ya me dibese di rulagantswe go tsamaya ka nako e rileng ka ntlha ya mabaka a latelang tlhophanyo ya le ditsela, go bona babereki ba le bantsi, go tsamayo ya ditiro. Nka dira eng fa bese e ka nkema ka dinao? Botsa bakgweetsi kgotsa barekisi fa go na le ditulo tse di sa tlhaloganyegeng kgotsa tulo e e kgethegileng, itshwara ka thata, ke bua sentle le bakgweetsi fa ke na le bothata.

Nnyaa, ga ise ke seiwe ke bese ka gonne mo nakong tsotlhe bakgweetsi ba dibese ba gonne ya nako gore ba tlile go fitlha nako mang le gore ba bese e tsamaya nako mang.

Ditshupetso tsa dibese mo dikarolong tse dintsi tsa lefatshe go akaretsa le tikologo ya me, di tlwaelegile ntlha e le nngwe kgotsa tse pedi tsa ngwaga ngwaga. Fa go nna le ditshupetso tseno maitemogelo a batho ba ba dirisang dibese a angwa thata ka dithulaganyo tse di itshetlegileng mo phasalatsong ya mefuta eno ya dipalangwa, a mangwe a mathata a bapagami fa go na le ditshupetso tsa dibese a akaretsa go diega kgotsa go tlhaela dibese go emela lobaka lo lo leele mo boemelong jwa dibese.